Ho ya ka maikutlo a ka. Nna ne ke nahana hore, batho ba qale ba kgutlele sekolong ho fumantshwa tsebo e nepahetseng ho ka tshwara lelapa. Hobane matsatsing a hona jwale. Batho ba bangata ba tloha ba theha malapa ba sa tsebe hore na ho tshwara lelapa ke tse ke ho tshwara lelapa ho ya pele, ba tlo etsa ka tsela e jwang. Ho na le meralo, tje ka batho ba phelang e re etsang, ntlheng ya ho theha malapa. O kekebe o le motho wa theha lelapa e le hore ha ho na seo o ka llelang ho sona. Mohlala, batho ha ba ile sekolong, ba tloha ba ba le tsebo. Mme ka morao ho moo ba tla tseba ho fumana mesebetsi. Ba tsebe ho hlokomela malapa a bona ka tsela e nepahetseng.

Lefu la pele le tshwarang bana ba banyane ke mekgohlano. Mme mekgohlano o tshwarang bana wa ba thibanyana, wa ba kwala. Mme o fumane ba hohlola ka tsela e seng hantle, e le ho reng e ba kwala moya. Mme lefu la bobedi le tshwarang bana, e ba nyoko. Ho latela di mofuta wa dihlahiswa tsa dijo tseo ba di jang. Ho tshwana le dijo tse ka reng tse nang le tswekere e ngata, le dijo tse nang le mafura a mangata. Ke hona o tla fumana bana ba na le e ba tshwarwa ke mafu a mang a fapaneng. O tla fumana ngwana a Hlatsa, kapa a tsekela, kapa a tjhweha.

Ntho e batho ba tsofetseng ba ka e etsang hore bophelo ba bona bo be hantle. Ke ho thapolla mmele le ho ikwetlisa. Ho ikwetlisa ke ntho ya bohlokwa haholo, hore mmele o dule o le mafolofolo. Mmele o dule o le hantle, o le boemong bo hantle. Ntlheng ya ho iphedisa ya ditjhelete. Grant ya kgona ho ba phedisa batho ba baholo. Mme ka grant ba ka kgona ho ifumantshetsa dihlahiswa tse tswang mobung jwalo ka diapole le ditholwana tse hantle. For mmele, hore mmele wa bona o kgona o dule o le maemong a hantle.

Re na le mefuta e mebedi ya mabollo. Mme mefuta e ke e tsebang ya mabollo. Ke mofuta ona wa sejwalejwale e leng wa sekgowa. Mona moo e le horeng motho wa ntate o circumcise-tswa kwana sepetlele. Mme o be le mofuta o mong wa setso. Moo teng eleng bahlankana kapa batho ba bo ntate, ba ya thabeng ho rutwa ka tsela tsa ho itlhokomela jwalo ka batho ba bo ntate. Ho ya rutwa ho hlompha batho ba bo mme, ho ya rutwa ho tshwara malapa, ho ya rutwa ho hlokomela le ho tshireletsa tseo ba nang le tsona.

Nna tshepo ya ka ke e behile merianeng ya setso. Hobane meriana ya setso ha o e sebedisitse. E bohale haholo ho ka lwantsha mahloko. Meriana ya clinic e e tshwana e le jwalo ka. Ke kadimang lentswe la sekgowa jwalo ka di-drugs. Le taya, le taya bohloko ka nako eo, mme bohloko bo boela bo ba teng. Feela mara moriana wa setso, o fela o ya tabeng hantle. O phekole.

Nna ke ikutlwa hantle ka taba ya ditjeho tsa hlahlobo. Hobane motho o tloha a ile moo, a lo batla ka tsa bophelo ba hae. Mme kganya eo, e ya sebetsa ya sebetsa haholo. Hobane o tloha o kgantshetsa seo e leng horeng badimo ba hao ba tloha ba o file sona. Ba o bolelletse sona, le hore ho ya pele le tseo tla di sebedisa. O sebedisa eng hore bophelo ba hao bo be hantle.

Tjhe, ha wa tlameha ho felle kgweding ena fela. Hobane bophelo ha se ba kgwedi e le nngwe. E tlameha e be ntho ya ka mehla le matsatsi hore banna ba tsebe ho itlhokomela, maphelong a bona.

Ee, nka ba kgothaletsa. Hobane motho o tlo tloha a tseba hore na o itlhokomela ka tsela e jwang. O hlokomela le batho ba phelang le bona ka tsela e jwang.

Ke ho ba kgothalletsa ho nwa, dipidisi kapa meriana eo, e lwantshang malwetse ao e ba nang le ona.

Nna ho ya ka pono ya ka, batho ba ba nang le lefu la tswekere. Ba tshwanela ho ja, dihlahiswa tse tshwanang le borotho, le ditholwana. Le dijo tse senang mafura a maholo kapa, letswai le lengata. Mme tse ba sa tshwanelang ho di ja, ke dijo tse ke dihlahiswa tse tshwanang le di-chips. Nama e brai-weng, di-sauce le dijo tse nang le spice se se ngata. Kapa mafura a mangata.

Seo nka se etsang sa pele ke ho ba fa thuto. Ka seo ke ba bolelang ka sona, sa taba ya clinic. Mme ha ba sa kgone ho e utlwisisa taba ya clinic. Nna jwalo ka motho, nka leka ho ikutswa ke ye moo ke fumantshwe thuso. Mme tseo tse ba batlang hore di etsahale. Ke di etse mme thuso ya mannete nna, ke se ke fumane.

Sa pele hore bashemane ba nke boikarabelo. Ha moshemane e le hore o imisitse ngwanyana. Ba bo moshemane ba na ba lokela ho ya habo ngwanyana, ba yo kopa mohope wa metsi. Ba mo nke ngwanyana ba mo ise ha bo moshemane. Hore ngwana a tlo hlahela le ho holela habo moshemane. Ke tsela e ntle ya hore moshemane a ka nka boikarabelo bo felletseng, ba ho ka hodisa ngwana hae.

Ka tsela e leng horeng ke e tseba ka yona. ke e nngwe ya, ya di thibela pelehi tse sebediswang ke batho ba bomme. Ka tsela ya ho hlaba marao.

Bonnete boo e leng hore nka bo etsa. Ka mora hore setshireletso se tabohe. Ke ho nka motho partner ya ka. E yo fumantshwa sehlahiswa sena se ho thwang ke Morning After Pill.

Ntlha ya pele ke ho kgothalla meriana eo a enwang. Mme ntlha ya bobedi ke ho itlhokomela haholo. Le ho ja, le ho ja dijo tse nepahetseng tsa mmele. Ditholwana tse matlafatsang mmele, le ho ikwetlisa.

Ho ya ka pono ya ka. E tloha e ba tlhokeho ya batho ba, ba ba ithutelang ka tsa bophelo. Le tlhokeho ya mesebetsi.

Tjhe, ha di fumanehe ha bonolo. Empa mo difumanehang ha bonolo ke di chemist-ing. Mo eleng hore o ya di reka teng. Dithibela pelehi, tse leng hore di a fumaneha ha bonolo di-clinic-ing e ba di condom fela. Fela mare le tsa, le ho hlaba. Feela mara dihlahiswa tse kareng di-Morning After Pill ha di fumanehe ha bonolo di-clinic-ing. Ntle le mabaka a itseng, ke ke ona a etsang hore di fumanehe.

Tjhe, ho latela bophelo bo re phelang nakong ya hona jwale. Banna ba bangata ha ba hlokomele taba ena hore kgwedi e fela e le ka bophelo bo botle ba bona. Ho latela bophelo bo e leng hore, se re phela nakong ya hona jwale.

Nna jwalo ka malome wa hae, nka mo kgothaletsa ho ya bolla thabeng. Eseng sepetlele hobane, thabeng ke teng moo eleng hore o tlo fumantshwa thuto e ngata haholo ka ho hlokomela lelapa la hae. Le ho itlhokomela, le ho hlokomela bohle ba phelang sebakeng sa hae.

Bothata bo bothata bo ka sehlohong bo re bo phelang re bo fumana moo, ke ba ditshebeletso. Jwale mohlala ka o founetse, ha o ka founela batho ba di-ambulance. Bothata ba pele bo tlo, bo tlo fumana moo. Ke ba ho emela ambulance, fumantshwe hore ambulance ha diyo. Jwalo ka ha o ka founela ba sepolesa. E fumana e le ntho e le nngwe e etsahalang. O fumane ho sena di-quipment ya ho sebetsa jwalo ka ha dikoloi.

Mmuso wa rona o tlameha hore e laola taba ena. Hore dihlahiswa tse jwalo di fumanehe, dibakeng tsa, tsa bophelo fela. Jwalo ka di-clinic, le dipetlele le di chemist.

Banana ba hona jwale ba ima ba sa le banyane, ho latela dihlahiswa tsa dijo tse ba dijang. Jwalo ka bo mahe, le dikahare, le tse ding tsa dihlahiswa tse fumanehang. Tse nang le jwalo ka teri, le di-cheese. Mehleng ya kgale seo ne se sa etsahale. Hobane ne le mokgwa o motle wa ho thibela ditakatso tse phahameng tsa thobalano. Tje ka le hore mehleng ya hona jwale ke se eleng horeng batjha ba hona jwale, le bana ba hona jwale. Ba iphumana ba le, ba le kahare ho dihlahiswa tseo haholo. Ba itaola.